Ukugcina ulwazi lwakho, efonini yakho, yikhona lokhu jwayele ukuthi kubangele ukuthi ulwazi lwakho olubucayi lusabalale. Ngesikhathi usebenzisa umakhalekhukhwini wakho, ufake imininingwane wakho, uyifaka ezinkundleni ezehlukene ngoba kukhona la ofuna ukufinyelela khona. Uyawuthole isikhathi esiningi ukuthi akugcini ukuthi lolo lwazi lube phakathi nje kwakho naleyo ndawo osuke ufuna ukuya kuyona. Lolo lwazi luye luhambe lugcine selitholwa abanye abantu abanezinhloso ezimbi zokuthi bathathe ulwazi lwakho balisebenzise ngendlela engafanele. Kodwa konke lokho kudalwe yini? Ukuthi uthathe imininingwane yakho uyifake lapha kumakhalekhukhwini wakho.

Uma ngibona ukuthi idatha yeselula yami iyashesha ukuphela. Into yokuqala nje ekumele uyenze, ukuhamba uyobheka ukuthi lelo datha lisebenza kanjani. Iziphi izinkundla ezisebenzisa idatha lakho kakhulu? Uzame ukubheka ukuthi, ingabe lezo zinkundla usuke uzisebenzisa ngaso sonke isikhathi, noma ngisho usuphumile kuzona ziyaqhubeka zona zisebenze ngemuva, okugcina sekumosha idatha lakho. Thola izindlela-ke zokuthi ukugweme lokho noma ukuvale lokho, ukuze ukwazi ukonga idatha lakho.

Kungamele ngiqale ngibheke ukuthi umphakathi wangakithi, yimuphi umculo esiwuthandayo nesiwukhonzile, sengikhuluma ngeningi. Engakwenza ukuthi ngithole abaculi endaweni la ngihlala khona, ukuthi bakhone ukuthi babandakanye. Ekwakheni nokwenzeni lo mculo ngithathe abalaleli besiteshi, ekutheni bafake imibono ukuthi, umculo ungama kanjani, iculo lingathini, sikhone ukuthi sithole ikhono, sikhone ukuthi sithuthukise umphakathi wangakithi ngezamaciko namakhono.

Lokhu kungadinga ukuthi ngibe nayo yonke imininingwane mayelana nesimo sezulu. Okuqonde ukuthi ngidinga ukwazi isimo ngaleso ngokukhulu ukushesha, ngidinga ukwazi isimo singakaqali ukuthi yini esibhekene nayo nokuthi yini esibuka ukuthi izokwenzeka. Ngidinga ukwazi futhi ukuthi kwenzekalani ezindaweni ngokwehlukana, nokuthi kuphatha kanjani-ke lo mphakathi engikuwona, le simo sezulu. Okwami ukuthola ulwazi ngokukhulu ukushesha, ngikwazi ukuthi ngilifingqe lukwazi ukuthi abalaleli bathole lokhu abakudingayo.

Sithola kakhulu amamuvi aphesheya. Ngalokho engiqonde ukusho ukuthi siye sithole amamuvi adlala kumabonakude angewona ala emphakathini noma ezweni lakithi. Kuye kube ikakhulukazi ase ntshona, lapho khona-ke kuye kujwayele ukuthi kube nemikhiqizo eminingi yamamuvi. Kukancane-ke la sithola khona-ke amamuvi aqoshwe khona lapha ngakithi, enziwe ngolimi esilwaziyo. Amamuvi amaningi-ke esiwabona kumabonakude, ayedalelwe abantu abamhlophe kanye nabakhuluma isingisi.

UMandisa kumele aqale axhumane nabantu athula kubona. Axhumane nomphakathi ukubazisa ngoshintsho acabanga ukuthi kufanele lungene emsakazweni. Lungaluhle, lungalubi, kodwa uzothola kakhulu kubantu axhumana nabo ukuthi wenza kahle noma wenza kabi. Kumele-ke umenza lolu shintsho ekuthuleni kwesimo sezulu, lungasuki enhlosweni ekutheni abantu mabathole imininingwane ebalulekile abayidingayo ngemozulu.

Mngani kubalulekile ukusakazwa kwesimo sezulu, kusiza thina, kusiza umphakathi nje wonke, ukuthi sikwazi ukuthi sizilungiselele ezimweni ezingase ziqhamuke. Phecelezi nje, ake sithi kuzoba nezulu elikhulu elizoduma libe nezimvula eziningi ezinethayo, ezingase zidale izikhukhula. Siyasizakala ngokwazi lokho, ngoba siyakwazi ukuthi sihlehle, sisheshe siqoqe, siqoqe amakhaya ethu, siqoqe imfuyo yethu, siqoqe izingane zethu, sikwazi ukuthi siphephe sigweme umonakalo ongahle wenzeke. Kusiza lokhu ngoba uyakwazi nokulungiselela imfuyo yakho ulungiselele ingadi yakho uma wukuthi uwolimile.